Molo mama okanye bawo ndiseteksini ehambayo apha endleleni ku-free way. Ndisandobona ingozi fuphi kune-bridge esizawuwela kuyo, yeyeemoto ezimbini ezidibene ngeentloko abanye abantu bathe saa phantsi kuyiloo nto apha. Ndicela nikhawuleze nifike ngokungxamisekileyo abanancedo, akho mapolisa, akho moto yangozi, akho ambyulensi, akho e-e.

Mna ndithi angakhuthazwa ngokuba axelelwe ukuba okanye aziswe ukuba ayinguyanga yedwa okule meko akuyo kwaye baninzi abantu abehlelwa zizinto phandle apha. Uncedo lwabo kuye avule umlomo ayithethe ingxaki akuyo okanye akhangele uncedo ngoba awayazi ukuba isisombululo sale ngxaki akuyo sizawuvela nini, njani. Ngokuba athethe ke okanye aye ayocela uncedo uza kwenza kube lula oko.

Ewe, bayakwazi ngokuba mhlawumbi omnye wabo waba gqirha ebeke wagilana nayo imeko enje ngaphambili kwaye wafumana uncedo loo mntu ebekhe wambona ehlelwa yinto enje, ingazange ikwazi ukuncedakala kuye. Mhlawumbi ibisisihlobo sakhe okanye ngomnye wabantu akhe wabanyanga aba bekhe behlelwa yinto enje.

Kwakungekho lula ngoba ke sasesiyiqhelile and ke sasingathembi nokukuba siphele nyani na esi sifo. Ngoku ke sasi sesizinxiba and kunzima nokuhlala ngaphandle kwayo singebazi nobunyani bayo ukuba siphele nyani na esi sigulo ngoba simkile ke nobomi babantu abanintsi.

Mna ndivakalelwa ngokuba ngelinye ixesha xa ugula ingaske ungahlali ume ngeenyawo uyakwazi ukhawuleza udinwa msinya. Ngoku indawo xa ixinene igcwele kungekho neendawo zochopha iye ibethe, iye imbethe umntu ogulayo and ke ezinye izigulo kulula uba abantu bosulalane xa kuxinene kwiindawo abakuyo. Ngoku iikliniki amagumbi xa wemancinci kuxinene kungekho neendawo zochopha izigulo zithumeleleka lula ngoba kudibana abantu abagulayo kwikliniki nganye.

Kubazisa kangcono abantu ngocwangciso-ntsapho, ubazisa ngcono kunye nokuba abantu bazazi ukuba bafuna ntoni and futhi batsolise phi apha ebomini, ngoba umntu xa ezazi yena uba ufuna ukhuseleka uzawuye ayiqonde uba makaye kwizibonelelo ezocwangciso, cwangciso-ntsapho.

Ewe, unalo ilungelo lokumxelela umyeni wakho ukuba awusafuni ukuba nabanye abantwana abe yena esafuna. Nangona unalo elo lungelo naye unalo ilungelo lovumelana ngenye indlela anobafumana ngayo yena abantwana ababafunayo. Okanye nobabini nidibane ukuba sizawuvela njani isisombululo sayo yonke le nto yokuba omnye ebafuna nomnye angabafuni.

Mna ndicinga ukuba eyona nto ingasinceda esi simo kukuba abantu baqale ukuzikhusela ngento efana ne-prep ozawutya iipilisi xa for ulungiselela ukuba ungasuleleki sesi sifo okanye bafumane imijovo eyiprephu nayo ukuze abantu bangasuleleki

Ndingamcebisa unkosikazi katatomncinci ukuba ahambe ayoyiripota phambili noba kusemapoliseni imeko enje ngoba kulotatomncinci abasiva esi sikhalo sakhe sokuxhatshazwa ngutatomncinci.

Ndicinga ukuba abantu abadala baseMzantsi Afrika baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe ngenxa yokuba uncedo abalifumanayo kwemithola mpilo balifumana mahala futhi ke bayapeya neenkamnkam zabo kwaSASSA.

Mna ndiye ndingaziva ndiphoxekile ukuba ndiyabazi noko oonesi bayakhawuleza unceda abantu and babanceda kakuhle banayo nenkathalo, bayakwazi usombulula iingxaki zabantu. Ngokwezabantu zabo bagula kakhulu ukuba bakwazi ubanika isisombululo sezigulo sabo uba bangayi bebawesi ngoku bephaya esibhedlele baye bebabhetere and then.

Mna ndicinga ukuba oomasipala bangenza ukuba balungise iindlela zokokuba iinqwelo zezigulane zikwazi ukuhamba kakuhle zifikelele kwabantu abahlala kwiindawo ezinodaka oluninzi.

Mna ndicebisa ukuba urhulumente angakhupha okanye asponsarishe iikhampeyini ezazisa abantu kakuhle ngeento ezidibene namabhinqa axhatshazwayo babazise ukuba bexhaphazeka xa kutheni njani ukuze abantu xa bexhatshazilwe bayazi ukuba baripota ndawuni, bekhululekile bezawukhuseleka kwiindawo abazawukhuseleka kuzo bazive nabo bekhuselekile.

Mna ndicinga uba angafaka izikhalazo umntu kwiiklinikhi, kwizibhedlele kunye nakwaDepartment of Health.

Mna ndingamcebisa ukuba akhangele aye oonontlalontle okufuphi kuthi kwaphaya ekliniki okanye aye emapoliseni okanye afowunele amapolisa aze afumane uncedo olubhetere ngaphezu kwam.

Ewe, ndikhe ndaya ngoba ndandikhe ndaneqhuma elilapha esiswini elo qhuma elo lathi ukuze linyangeke ndaya kumntu onyanga ngesiNtu wandinika ibhotile ukuba ndiyisele iintsuku zibe sixhenxe kabini ngosuku. Ndayisele kabini ngosuku iintsuku zide zibe sixhenxe. Ndanyangeka iqhuma ndalibona liphelile, ngoku mna ndingumntu onoze aphinde aye apho.

Yeyokuba kwenziwe iinkonzo zabantu abantu zabantu abakhubazekileyo ezibonakalisa imisebenzi yabantu abakhubazekileyo efana neyabantu abangakhubazekanga ukuze abantu abakhubazekileyo bangaziboni bohlulekile kwaba abangakhubazekanga xa besa kwezi nkonzo.